Ngingahlola izibekezelo ezivela kumthombo othembekile njenge-SA Weather Service. Two, ngingahlela izibuyekezo ezivamile zesimo sezulu ukuze ngithole izimemezelo ezintsha. Ngingafunda izimo ezilindelekile ezifana nezikhukhula noma izivunguvungu zomoya. Ngingahlela indlela yokuxhumana ukuqinisekisa ukufinyelela ulwazi olubalulekile ngolimi olucacile. Ukuletha ulwazi ngendlela ecacile, ngingasebenzisa izibalo ezilula ezifana, izinga lokushisa lizosuka ku-twenty degrees liye ku-twenty-eight degrees celsius. Ngingasebenzisa izimpawu ezilula ukukhombisa izimo ezinjengemvula. Ngingaxoxa izindaba ngendlela ecacile futhi ngisebenzise amagama alula.

Ubuhle bokubukela i-TV kuma sathelayithi, one, ukufinyelela kumamuvi amaningi. I-TV yesathelayithi inikeza ukufinyelela kwamamuvi ahlukahlukene, kuhlanganise nalawa avela emhlabeni wonke. Two, izinhlelo zokubuka ezithokozisayo, imishini yesathelayithi ibonisa amamuvi akhokhelwayo nezinhlelo ezahlukene ezingatholakala ngezikhathi ezithile. Three, izinga eliphezulu lezithombe nezwi, i-TV yesathelayithi inikeza izithombe ezicacile nezinhle. Ngokuphinda phinda izinkonzo zokuqiniseka isiqinisekiso sokusebenza. Ububi bokubukela amamuvi ku-TV yesathelayithi, one, izindleko eziphakeme. Two .

Ngingaqala ngokuhlola imininingwane ye-Wi-Fi. Ngokuqinisekisa ukuthi i-Wi-Fi yesikhumulo sezindiza iyinethiwekhi esemthethweni na. Okwesibili, ngingasebenzisa i-VPN, ukuvikela idatha lami. Okwesithathu, ngingagwema ukungena kwi-akhawunti ebucayi. Okwesine, ngingahlola izilungiselelo zokuphepha, ukuqinisekisa ukuthi idivayisi yami inezivikelo ezifanele. Okwesihlanu ngingasebenzisa idatha lami. Okwesithupha, ngingaqaphela izixhumanisi zokuphazamiseka, ngeke ngichofoze izixhumanisi ezivikela ku-Wi-Fi yesikhumulo.

Ngazizwa engathi ngiphuthelwa okukhulu okuningi okwenzeka emhlabeni, njengoba esikhathini samanje yonke into eyenzekayo, nezindaba kanye nokunye, sekuvela kakhulu ezindaweni zokuxhumana eziba kuma-cellphone. Ngaphinde ngaphuthelwa nokubona imiyalezo kwama-emails ami, njengoba ngiwumuntu ofuna umsebenzi.

Umehluko phakathi kwezinhlelo ezikhokhelwa ngaphambili, i-prepaid, nenkontileka, contract, ngokwezindleko zedatha, uthi, one i-prepaid. Lapho usebenzisa uhlelo lwe-prepaid, uhlela futhi ukhokha idatha ngaphambi kokuyisebenzisa. Two, i-contract, kwikhontilake uthola uhlelo lwedatha oluhlala isikhathi eside, imvamisa inyanga noma eminingi futhi izindleko ezivamile zingase zibe phezulu, kodwa unikezwa idatha eliningi. Ngokujwayelekile uthola izinhlelo ezinzima nge-contract, ezifana nezaphulelo, amaphakheji amakhulu, noma izinzuzo ezengeziwe.

Usekelo lolwimi lwendawo, lusebenza ekuthuthukiseni ukufinyelela, accessibility, nokuhlangenwe nakho komsebenzi, user experience. Ngokwenza abantu bakwazi ukuqonda kahle izinto ezisetshenziswayo, okuvumela ukufinyelela kalula kumasevisi. Izilimi zendawo zithuthukisa ukuxhumana, zenza abantu bazizwe beqonda. Futhi zithuthukisa ukwaneliseka komsebenzi. Izinzuzo zihlanganisa ukufinyelela okukhulu, ukuqonda okulula, nokunciphisa ubunzima bokusetshenziswa okuholela ekuhlangenwe nakho kungcono.